Into yokuqala ekumele umuntu uma enze lo mshwayilense ekungamele ukuthi ngimbuze yona, ile yokuthi ngilinde isikhathi esingakanani ukuze umshwalense uvuthwe? Futhi ngalesi khathi ngisalindile-ke yiziphi izinto ezenzakalayo noma izinto eziyinzuzo kimi ngalesi khathi ngilindile? Yiziphi mina izinto eziyinzuzo ezingathi uma okungase uma kwenzeka zenzeka bese ngiyazizuza kodwa khona ngibe ngisasekele ngibe ngisaselelwe isikhathi esiwukuthi manje ngilinde ukuthi umshwalense lona uvuthwe. Futhi uma ngihoxisa umshwayelense lona awuzuqhubeka yini udonse imali yami?

Isici sokuqala somshwalense nje yonke nje yonke, yonke ukuthi bathi abakukhokheli uma kuwukuthi imoto ilimazwe, ilimazwe noma ilimale ihamba kukhona ihamba umuntu okungasiyena lo owabhalisa umshwalense lo wemoto. Bese futhi okunye mina engikukhumbulayo ngomshwalense wezimoto ukuthi i-Outsurance iyona ebonakala ingcono kuno-Budget Insurance ngoba u-Budget Insurance ukubuza imibuzo ufuna imininingwane eminingi ukuze ikukhokhela futhi kusangenzeka ungakukhokheli ukutshele ukuthi isipidi obuhambe ngaso besiphezulu, ubuyaphi? Nje kuningi noma uthola ukuthi bese nawe i-lane obuhamba kuyo bekungesiyona ziningi iy'ngqinamba zaka-Budget ukunalaphana ka-Outsurance.

Hhayi, mina kungangithusa kakhulu lokho, ngoba noma sengifake kumshwalense weqembu noma nje noma engifake kumshwalense yena njengomqashi, umndeni wami noma ekhaya akukho abazokuzuza mina uma ngidlula emhlabeni ayikho, nje futhi nje inzuzo ilento nje, iwubungozi nje kuphela akuna nzuzo la. Umuntu ozozuza lapha uyena umqashi futhi kungangithusa nje kakhulu kabi ukuthi ngithole ukuthi umqashi sengifake kumshwalense futhi sengamcela nje ukuthi cha, awungikhiphe kule nto noma mawuqhubeka ungifakela kule nto ukuze kube khona inzuzo-ke makube ukuthi ufaka nomunye umuntu womndeni ozokhona ukuthi azuze umase mina sengidlula-ke emhlabeni.

Izikhathi, izikhathi zokulinda ngikholelwa ukuthi mina ziba nomthelela omuhle kubahlinzeki bomshwalense ngoba ngalesi khathi umnikazi womshwalense ekhokha kodwa esalinde ukuthi umshwalense ovuthwe, umshwalense uyathola ukuthi ngaleso sikhathi leso uyakhona ukuthi ubeke le mali noma usebenzise le mali kwezinye iy'ndleko zamanye amakhasimende. Bese futhi okuyizindleko-ke ukuthi kuyenzeka uthole ukuthi umshwalense ulinde umnikazi womshwalense alinde inyanga lezi ezintathu bese umshwalense uma uthi nje umshwalense uyavuthwa bese kuba khona ingozi eba khona, sekumele-ke manje umshwalense udonse nasesikhwameni sawo ngoba phela umuntu lo osuke elimalewe imoto usuke, usuke esafake imali encane kakhulu kuyima imoto izolimala ezinyangeni eziwu-three.

Hhayi, kunzima kakhulu-ke ukubhalansisa kulezici lezi zombili, kodwa nje mina ngiyimi bengagxila kakhulu emazingeni enzalo, ukuze ngizokwehlisa izinkokhelo zami zonyaka ngoba uma ngikhokha kakhulu laphana kwinzalo kuzongisiza ukuthi ngisheshe kwehle iminyaka noma iy'khathini la engizokhokhela khona lesi kweletu.

Hhayi, mina iyangijabulisa kakhulu nje le yokuthi imali isheshe ithumeleke, ngoba lokho kuyamusiza lo muntu osendaweni ekude kakhulu namabhange ngoba uyakhona ukuthi uma ngimufakele imali namhlanje ebusuku uyazilungisela khona ebusuku ukuthi uma evuka nje ekuseni uyahamba, uyokhipha imali ebese uyayisebenzisa kulezi y'dingo zakhe asuke eyifunela zona. So kungcono kakhulu kunokuthi ingene isheshe ukunokuthi ingene ingasheshi ngoba uma ingena ingasheshi manje izosuke bese ithatha isikhathi eside, uthole ukuthi ingena emini uthole ukuthi ngale sikhathi emini lesi umuntu lo engimfakelayo, akazilungiselelanga ukuthi uzoya edolobheni eyokhipha imali ebhange, kanti uma izongena nje ngokushesha uma ngiyifaka manje ebusuku uyakhona ukuthi eyikhiphe ekuseni, uyakhona ukuthi ethole isikhathi sokuzilungiselela. Iyona into nje eyangijabulisa kakhulu mina leyo ukuthi ukushesha kwemali kwenza ukuthi umuntu ekhone ukuthi ezilungiselele.

I-overdraft ingaba ithuluzi elibalulekile ekulawuleni izindleko ngoba i-overdraft uma inkulu kusho ukuthi ngichithe kakhulu imali yokuthenga so indlela yokuthi uvimbe ukuthi i-overdraft ingaba ingabi nkulu ukuthi wenze sure ukuthi mawuthenga noma uma, uma uchitha imali ezindlekweni zakho, ube nesikali semali ozoyichitha bese futhi kuba khona nemali ozoyishiya ebhange ukuze kuzovimbela ukuba khona kwe-overdraft-i enkulu ngoba, the more usebenzisa kakhulu ibhange ngalesi khathi i-overdraft nayo izokushaya.